Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ka ikutlwa e ka re ke a lwala, ke a tlhakatlhakana, ke tshwara ke mala, ke opiwa ke tlhogo ka ntlha ya letshogo mme ne ke fofela kwa Gauteng.

Toro ya me e ne e le go ipona ke pagama sefofane mme ka nako ngwe ke ne ke a sebete ka se pagama e fela ke ne ke a lwala ga ne ke le mo teng ga sefofane, sefofane se simolola go ya kwa godimo sefofane se ke ratang go se pagama gape ke sa helicopter-ra.

Nka mo rotloetsa gore fa a tsena kwa sefofaneng a emele mo teng a be a ntsha mowa, a tswale matlho tsotlhe di tla siama ga a fetsa a ba bula motho gore a kgone go natefela ke sefofane. Dikgato tsa ka di tsayang fa a batla fofela mo nageng ya rona le kwa Nigeria ke go tsenya kopo ya go ya kwa Nigeria a tseye bukana boitshupo ya gagwe le bukana boitshupo ya go ya kwa mafatsheng a mangwe.

Tiriso ya dibese mo toropong ya rona ya tlhokega ka gonne ditlhwatlhwa di kwa tlase, dilo tse ke sa di rateng ka dibese ke gore di tlala ka bonako, di kgweediwa ka lobelo le kwa godimo.

Dikgwebo di le dintsi ga ditlhwatlhwa di dirisa karata ya pampiri mme ba dirisa karata ya botlhale e o kgonang go e scanner. Mathata a ke kopaneng le bone ke gore karata e kgona go latlhega ka bonako, mokwalo o sa bonaleng ga o patela.

Dilo tse di dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore o tshwanetse go ya pele go tlhatlhoba gore a o kgona go kgweetsa le gore ga o kgona go kgweetsa bese, bakgweetsi ba dibese ba thusa thata gore re kgona go fitlha re kwa ditirong tsa rona le kwa dikolong le kwa dipolekeng tse di farologaneng.

Fa badiredi ba dibese ba le mo strike-eng ga re kgone go ya ditirong, bana ba sekolo kgotsa ba kgone go ya sekolong, balwetse ga ba kgone go ya bookelong, ga re kgone go ya gae le mafelong a a farologaneng.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gore ga di na kwa di ka emang teng letsatsi lotlhe, dibese di botlhokwa thata ka gore di kgona go pagamisa batho ba le bantsi.

Dibese di phela di tshwara nako, nkile ka siiwa ke bese ka ntlha ya gore ne ke sa tsoga ka nako.

Mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese, go ne go se bonolo go ya kwa tirong kgotsa kwa sekolong go sena dibese ebile baagi ba ne ba amegile ka tsela e e bosula.

Dibese di tsamaya mo metseng yotlhe ka gore baagi ba dula mo metseng e e farologaneng ka jalo fa bese e tsamaya motse otlhe, rotlhe re kgona go ya tirong, re kgona go ya mabenkeleng, re kgona go ya sekolong, re kgona go ya kwa ditleliniking.

Ditlhotlhwa tse di kwa tlase tsa bese di re siametse jaaka baagi ka gore go na le ba bangwe ba ba sa direng ba ba tlhokang madi ka jalo ga ba e go kgona go ya mabenkeleng kgotsa dikolong kgotsa kwa ba tshwanetseng ba ye teng.

Ditirelo tsa bese ne nka di baya mo sekaleng sa lesome ka gonne re fitlhisa ka nako kwa mafelong a farologaneng ebile tlhwatlhwa ya teng e a bonala ebile e a dumelesega go ka e patela.